Mme medical aid o na le di-funds ka hara yona kapa re ka re tjheletenyana eo e hulwang nako e nngwe le e nngwe, ha o ntso etela sepetlele kapa dokotheng mme tjhelete eo ya fela ka moo. Mme nako ha o ntso ya clinic-ing kapa dokotheng nako e ngata tse sebedisang medical aid, mme e ntse hula ntho tse re di bitsang tsona di-funds mme di a fela ka hara tsona. Ke moo o tla fumana ba tima metjhini ha bakudi ba se ba kula haholo. O fumane hore di-funds be di fedile.

Ho fana ka tlhabollo ya ditjhelete le thuso ho bakudi ba lwanang le ditshenyehelo tsa meriana ke karolo e nngwe ya bohlokwa ya tlhokomelo ya bakudi. Borakgwebo ba ka hlahloba mekgwa e fapaneng ya ho lefa, ho buisana ka merero ya ditjhelete le ho fana ka disebediswa ho thusa bakudi o sebetsana le mathata a ditjhelete a amanang le ditshenyeho tsa tlhokomelo ya bophelo.

Dibanka di batla ho etsa bonnete ba hore beng ba dikarete ba kgona ho lefella ditefo tse fokolang le ditefiso tse kabang teng sa tswalo. Tjhelete e tlase e ka etsa hore hobe thata ho laola ditshenyehelo tseo. Dibanka tse ngata di na le tjhelete e hlokang ha ngata e ka ba diranta tse dikete tse hlano ka kgwedi hore motho a be le tokelo ya ho fumana karete ya mokitlana.

Nkgono bopaki ba aterese ke tokomane e netefatsang hore na o dula hokae hangata e hlokwa ke dibanka le mekgatlo e meng bakeng sa tshireletso, netefatso ya boitsebiso le ho latela melao. Dibanka di hloka ho netefatsa dintlha tse nepahetseng tsa bareki ho thibela bomenemene, le ho latela melao e kgahlanong le ho qhekella ha tjhelete.

O tshwanetse ho tseba hore na ke hobaneng ha o batla ho etsa se, lefa ho feta bonyane ba tjhelete e lokelang ho lefella. Sebedisa leano le potlakileng la ho lefa, hodisa tjhelete e kenang, fetola mokgwa wa hao wa bophelo, rekisa seo o sa se hlokeng, kopanya kapa o fetole ho fumana phaello e ntlafetseng.

Etsa qeto ya hao seo o ka se kgonang, lekola rekoto ya hao ya sekoloto ya sekoloto. Hira moemedi wa thepa. Fumana lehae la hao le loketseng. Etsa nyehelo ya ho reka. Lokisetsa tlhahlobo ya lehae. Etsa kopo ya kadimo ya ntlo, ngodiso ya phetisetso le bonto.

Batho ba sokola ho bula di-account tsa mokitlane wa botho ka lebaka la dintlha tse kang kgaello ya nalane ya mekitlane. Dintlha tse tlase tsa mekitlane kapa ho se tsitsi ha ditjhelete, e leng se etsang hore baadimi ba be leqe ho eketsa mokoloto.

UIF ke tjhelete e fuwang basebetsi ba felletsweng ke mosebetsi ba sa kgoneng ho sebetsa ka lebaka la ho kula, tshwanela bakeng sa UIF o tlameha hore ebe o hirilwe mme o kentse letsoho ho UIF, o tlameha hore ebe o lelekilwe o lelekwa mosebetsing kapa kontraka ya hao e fedile, o tlameha ho ngodisa jwalo ka motho ya batlang mosebetsi, hore o ka fumana UIF ya hao ha o ntso sokola. Netefatsa hore wa tshwaneleha. Netefatsa hore o fihlella ditlhoko tsa UIF ho kenyelletswa ho kenyelletswa ha letlotlong le leng le fediswang ha mosebetsi. Ngodisa jwalo ka motho ya batlang mosebetsi.

Ho hlahloba hore na motho ya adimang tjhelete o ngodisitswe le ho hlahloba setumo sa hae internet-eng, ke mehato e kao thusang ho hlahloba motho ya adimang tjhelete, haeba o belaela hore motho ya adima tjhelete ya bolotsana o o qhekelletse kgaotsa ho buisana le motho ya adimang tjhelete mme o nke mehato ya ho boloka boitsebiso ba.

Nka thusa moreki ho lefa ka ho sebedisa app ya banka, ke mo tataise ho karolo ya pay kapa transact a ye ho kgetho ya ho lefa ka hodimo. A kenye dintlha tsa sekoloto, nomoro ya account-o kapa reference a netefatse tjhelete mme a latele ditaelo tsa app bakeng sa netefatso le netefatso ya tefo.